Swi endla leswaku ti-budget-i ta vona ti kanganyiseka hikuva va va va nga holi mali yo tala naswona, va tshembele kona ka mabazi lawa.

Swi nga hi khumba hi ndlela ya ku hi nge he koti ku afford-a ntsengo wa ku hakela ku ya edorobeni hikuva, hi va hi tirhisa budget-e ku va hi khandziya mabazi lawa.

Swivangelo swin'wana leswi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka, i swilo swa ku fana na ku tlakuka ka nxavo wa petiroli. Ku tlakuka ka nxavo wa petiroli swi endla leswaku na mabazi ya tlakusa mali hikuva petrol yi ta va se yi durha.

Va kuma swihunguto eka swifambo swo karhi, kambe ka swifambo swin'wani a va kumi swihunguto. Hikokwalaho ko vadyuhari i vakulu naswona van'wana va vona a va ha koti na ku famba kumbe ku endla nchumu, hi lero va tweriwa vusiwana va hakerisiwa mali yitsongo hikuva nkarhi wun'wana mali va va va nga ri na yona.

Ina a ndzi ta va pfuna. A ndzi ta va pfuna hi ku va xavela thikithi ra bazi ndzi heta ndzi va nyiketa, ndzi va heleketa laha va khandziyaka kona. Hikuva ndza swi tiva leswaku ku va mudyuhari swi ta na switandzhaku swo tala ngopfu ende, na mina ndzi na yena mudyuhari ekaya.

Swi nga va pfuna hi ku va seyivhela mali ya vona. Hikuva loko va hunguteriwile va nga kota ku sala na cinci va kota ku ti hanyisa.

Ri endla leswaku swilo swi olova hikuva u va u ri hakerile ku va u famba hi bazi n'hweti hinkwayo. Naswona mali ya kona u va u yi hoxe eka budget, swi endla na swa ku swi va swi nga durhi ngopfu ku fana na loko u hakela hi masiku hinkwawo loko u karhi u tirhisa mabazi.

Ti-smart card i makhadi lawa ya endlaka leswaku u kota ku pfa u va na ku khandziya mabazi hi ntsengo wa le hansi, swi vitaniwaku discount. U kota ku pfa u va na discount, u nga hakeli mali ya ku helela.

Ina a ndzi ta yi tirhisa hikuva a swi ta ndzi swi antswisa na swilo, swi tlhela swi ndzi hungutela na ku va ndzi tirhisa mali yo tala hi masiku ni masiku.

Mintlhontlho yin'wani i ku va van'wana vanhu a va koti ku va va fikelela kumbe ku va na access eka ti-smart card. Naswona van'wana matirhiselo ya ti-smart card a va ma tivi kumbe a va makoti. A va na byona vutivi bya ti-smart card.

A ndzi ta veka nawu leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a nga na mahanyelo yo biha a nga khandziyi bazi ra mina. Naswona bazi ra mina ri ta khandziya ntsena hi vanhu va ku xixima va tlhela va va na mahanyelo.

Swi na nkoka hikuva va ta kota ku va va chayela hi ndlela ya kahle laha mapatwini, va kota ku tlhela va chayela va ri na energy. Va kota ku tlhela va chayela hi ndlela leyi faneleke leswaku va ta hunguta kumbe ku sivela timhaka ta tinghozi laha mapatwini. Leswaku vanhu va kota ku fika laha va yaka kona va hlayisekile.

A ndzi ta chayela kahle ndzi nga tsutsumi laha mapatwini, naswona a ndzi ta hamba ndzi endla leswaku ndzi kuma xinkarhananyana xo wisa ni nga siya ndzi ya sungula siku ra mina. Naswona a ndzi ta endla leswaku ndzi tirhisa na ti-energy drinks.

Ku kokela ndzhaku ku nga va ku vangiwa hi maxelo yo karhi. Nkarhi wun'wana maxelo loko ma nga tshamisekanga ya endla leswaku swihahampfhuka swi kokela ndzhaku eka rivala leri swi fambaka hi rona. Nkarhi wun'wanyana na loko swihahampfhuka leswi swi nga tshamisekanga, swa kokela ndzhaku.

Ndzi vona swi nga fanelanga hikuva mali leyi va va ka va tirhisa yona yi va yi ri ka budget, naswona miholo a va engeteleriwi lembe na lembe. Swi va endla leswaku va hetelela swilo swa vona swi xota.

Ndzi vona swi nga fanelanga. Ndzi vona ku fanele ku thoriwa vatirhi va ta kota ku tirha ntirho lowu, hikuva vana minkarhi yin'wanyani va va va karhele miehleketo. Naswona vana va rhandza ngopfu ku huha, nkarhi wun'wana va nga nghena patwini va kanganyiseka va hetelela va chayisa hi timovha.

Ndzi nga foyinela maphorisa ndzi va tivisa leswaku ndzi yiveriwile xikanyakanya xa mina, kumbe ndzi famba ndzi ya endhawini ya maphorisa ndzi ya mangula mhangu.

Ku va ndzi hlayiseka ku famba kusuhi na patu ndzi nga endla leswaku ndzi fambela kule swinene na patu kwala tlhelo. Ndzi tlhela a ndzi endla leswaku laha ndzi fambaka ndzi kona ndzi lemuka laha timovha ti hundzaka kona, ndzi nga fambeli tlhelo ngopfu na laha timovha ti fambelaka kona.

Budget-e yi hambana hi ku ya hi vukulu bya bazi na matirhiselo ya tipetiroli. Loko bazi yi tirhisa petiroli ya le henhla, ntsengo wu ta va wu ri henhla naswona wu ta va wu durha. Nkarhi wun'wanyana swi hambanisana hi ku ya hi muhlovo wa bazi. Tibazi tin'wani ti va ti ri ta xiyimo xa le henhla tin'wana ti va ti ri ta xiyimo xa le hansi. Mina ndzi nga hlawula Intercape hikuva hi yona ndzi tivaka ngopfu hi yona, naswona ndzi rhandza yona.

Khensani u nga rhanga u kamba leswaku mabazi ya va ya lava mali muni ku va a kota ku fika laha a yaka kona. Loko u kumile leswaku ya lava mali muni, u heta u veka mali ya bazi tlhelo. U n'wi nyika na mali yo karhi leyi a nga ta famba a karhi a xava hi yona laha ndleleni, na leyi a nga ta ku loko a fikile a va a ha ri na yona cinci yi sele.

Ku xava thikithi ra bazi hi inthanete hi loko u nghena ka inthanete, laha ku nga na website ya mabazi lawa u lavaka ku famba hi wona. Loko u heta u hlawula thikithi leri u lavaka rona hi ku ya hi laha u lavaka ku ya kona. U heta u u chela vuxokoxoko bya khadi ra wena ra le bangi, laha website yi nga ta koka mali yo karhi ya thikithi. Loko u heta u ta kota ku kuma thikithi ra wena ra bazi.

Ku famba hi bazi navusiku a swi hlayisekanga. Hikuva mabazi a ya ku fikisi egedeni ya laha u yaka kona, ya fika ya ku chicha ndhawini yo karhi laha u faneleke kusuka kona u heta u kota ku kuma xo famba xi ku yisa ekaya.

Ndzi nga endla leswaku ndzi tlela nkarhi wo ringanela leswaku miri wa mina wo kota ku wisa. Naswona ndzi nga endla leswaku ndzi kumana leswi swi vuriwaka ti-energy drink, leswi swi nga ta ni nyika matimba loko ni va ni karhi ni famba ni chayela ndlela yo leha.

Vuhlayiseki bya tindlela lomu mapatwini byi nga tiyisisiwa hi kuvva laha mapatwini ku va na vanhu lava va hlayisaka gondzo hi minkarhi hinkwayo. Ku va na vanhu lava va vitiwaka mapatirola. Vanhu lava va famba va karhi va cheka leswaku laha gondzweni a ku na swilo swo karhi swo ka swi nga tshamisekanga. Ku tlhela ku va na ti-street lights, ti-street lights ti ta endla leswaku gondzo ri kota ku vona nga.

Ku tiyisisa vuhlayiseki bya tibazi i ku va ku thoriwa vanhu lava va nga ta va ma-security, va nyikiwa swibamu na swin'wana na swin'wana ku va va languta mabazi vusiku hinkwabyo na nhlikani na nampundzu. Vanhu lava va ta yima gedeni, van'wana va yima hala ndzeni laha tibazi ti va ka ti ri kona.